Maka ke ntho e tenang haholo. Mme ha ho jwalo ntho e ka etsang hore ho seke hwa tswela pele ho bue maka kapa ho bue maka a makana ka batho. Ke hore, motho ha a bua ka motho e mong pela hao lata motho ono o mo bolelle hore mang kapa semang mang o reng ka yena, ka yona yona nako eo kapa o mo kgotse o seke wa di kena. O seke wa araba, o seke wa batla le ho di utlwa. Ho bua ka batho ebile ka maka ho senya maphelo a batho.

Ee, lesedi leo re ntse re le hloka hobane hangata le re bolella nnete ka maemo ao a lehodimo ka yona nako eo. Ho hlokahala haholo mme ntse ke tswela pele ke dumela ke re eya. Re ya hloka lesedi leo ho tswa ho sona seyalemoyeng.

Ho ba influencer a se ntho e bonolo mmata, empa ha o ikemiseditse o ka ya pele. Mme o ka iketsetsa tjhelete e ngata, ho batleha hore o be le data, o be le yona ntho e re bitsang content, eo o bolellang batho ka yona hore o tle o be le balatedi. Balatedi ba bangata ho TikTok-o.

Nna ke rata channel one, five, seven Moja Love. Ke yona channel e ke e ratang ebile e ke shebellang tsatsi le tsatsi haholo ho fetisisa.

Ntho e nngwe le e nngwe e ngolwang. Ha ke fumane e le nnete, ka matsatsi a mang. Hoba ho a kgonahala hore batho kapa ho ngolwe ntho e seng yona e seng nnete. Mme batho ba e kgolwe. Ha ke kgolwe hore matsatsi ohle nthwe ngolwang ke nnete hohang.

Kgale kgale ke ile ka leka ho letsa empa ke sa kgone ho finyella seteisheneng. Matsatsing a jwale, re na le dintho tse tshwanang le bo Twitter le bo Facebook le bo WhatsApp, moo re kgonang ho finyella ho ngolla teng. Empa ha se ntho e ke tlwaetseng ho e etsa nako le nako kapa hohang.

Tje ka moreki ke hloka o tle le slip-i se bontshang hore ke wena ya rekileng router eo. Ebile o tle le yona lebenkeleng router eo. Re tlo kgona hore re e shebe hore bothata bo hokae kapa o tsebile hantle hore o kopanye kapa o kenye dithapo mo di tlamehang hore di kene teng. Jwale ke hloka hore o tle ka potlako shop-ong, o tle le silipi seo o rekileng ka sona. O tle le ID eo o tlileng ka yona ha o register-a Wi-Fi ya hao.

Malome a ko theole moya. Eya, dikoranta se di sokodisa ho tholahala. Empa ho na le ditsela tse ntjhafetseng tsa hore le wena o o kgone ho bala ditaba tsa hao ho smart phone kapa tsona di-smart device. Ka hoo, ke tla ho thusa mme koranta e nngwe le e nngwe o batlang ho e bala ke a kgona hore ke o fumanele yona. Mme le device ya kgona hore e o balle yona. Ska kgathatseha hle malome wa ka.

Hangata o tla fumana di-platform-o tsa yona social media, ke moo batho ba buang ditaba tse ngata tsa maka. Mme hangata ditaba tseno di baka dintwa le dikgohlakgohlano hara batho kapa di-community le ho senya maphelo a batho. Nna ho thibela seo kapa ho thibela ho fafatsa maka, ha ke dumellane le maka. Mme ha ke arabe maka mme ya buang maka a tlohe pelaka.

Nna lebitso la ka ke Mmatshepo Mofokeng. Ee, ke kopa thuso ho lona, ke lahlile karata ya ka ya decoder. Mme ha ke kgone hore ke lefe decoder ya ka, kapa ke e sebedise. Le ka nthusa jwang hore ke reke kapa ke fumane yona karata e ntjha? Ke kopa le mpheng dintlha kaofela, le mpheng tseo tse ke tlamehileng hore ke se etse, kapa ke hloka hore ke tle DSTV shop-o na?

Ha ke bone ho le molemo ho lefa subscription-e ya ditaba mabakeng a hore ditaba se di fumaneha kae kapa kae ebile mahala. Ho na le dipoleke tse na leng subscription-e ho phethe le ho be le tse senang subscription-e. Empa o ntso fumana tsona ditaba tse tshwanang. Ho nna ho bolela hore ditaba ntse di tswela pele le hore ho iwa pele. Ee ke ntse ke bona ho iwa pele o na le subscription-e kapa o se na yona.

Ke kopa hore o mpolelle hore ana internet-e router ya hao e.

Ke ile ka letsetsa mohala customer service ya moo ke rekileng Wi-Fi router ya ka, ka ba bolella hore ke na le bothata ba ho hack-uwa ha system ya ka. Ba mpolella hore ke tlameha ho etsa jwang le ho lokisa di-settings tse mohaleng wa ka. Moo ke kgonang ho locker Wi-Fi ya ka le moo ke kgonang ho ntsha batho ba connect-ileng ho Wi-Fi ya ka. Mme seo se ile sa nthusa ho reng ke kenye password e ntjha e tsibuwang ke nna horeng batho ba se ke be ba kgona ho utswa Wi-Fi ya ka.

Ne ke kopa ho botsa ke senyehetswe ke Wi-Fi router ya ka. Jwale ke tlameha ho nka mahato afe hore ke fumane e ntjha? Kapa ke lokela hore ke e kgutlise shop-ong ya lona, kapa ho tlatla motho a tla ntlisetsang e ntjha, a nke enana ya kgale? Ke kopa hore le nthuse ka potlako.